Ntlo ena ya mokgoro ka morao ka mane, ba e sebedisetsa ho etsa dintho tsa bona tsa setso. Ba bang ke di dingaka, ba bang ke mathuwela jwale batho ba aha matlo, ebe ba ikhahela matlo ano a bona a mokgoro ka morao hore, ba nne ba ntse ba tswella pele ba etsa setso sa bona ka mokgwa oo ba tsebang ka teng. Ke kutlwisiso ya ka eo.